Ngokubona kwami, Umnyango Wezokuthutha kumele abashayeli njalo ngenyanga bebambe imihlangano nabo. Bebakhumbuze kabanzi ngokuthobela imthetho nokuqinisekisa ukuthi wonke umshayeli unazo yini. Izincwadi zokuqala phecelezi esizibiza ngoba izona ezisikhumbuzayo ngemithetho yemgwaqo. Nokubhekelela ukuthi umshayeli unayo yini ilayisensi, imvume yokuhamba emgwaqeni.

Uma ngingathola ithuba lokuhlangana nomshayeli wesitimela, ngingambuza ukuthi. Ngoba ngiye ngibone isitimela engathi isima imzuzu emncane, benzanjani uma kuyizikhathi zoDisemba. Lapho abantu bebuyile bebaningi noma kuyizikhathi kungoJanuwari kuqala unyaka. Abantu beyofesa bebaningi, benzanjani ngoba isitimela sima imizuzu emncane. Uma kukhona abangakagibeli, akunabo yini ubungozi lokho?

Yebo, ngike ngazigibela ziyathandeka kakhulu. Nezihlalo zakhona zihlalisana kamnandi, nendlela ezihlelwe ngayo akuseyona indlela lezi ezidala. Enanihlala nibukane, lapha senihlala kwahle kakhulu.

Into engayenza uma sengishiwe yibhasi, ngingakhetha ukugibela amatekisi. Ngoba nawo vele aya khona eGoli futhi itekisi isheshe ifike nebhasi .

Ayawaxosha amakhasimende uma amanani esephezulu. Akekho umuntu othanda into ebizayo.

Yebo, baningi ngakhulu abantu engibaziyo abake behlelwa ile nkinga engisondelene nabo abayizihlobo zami.

Yebo, kungabasiza kakhulu uma bengafaka i-Wi-Fi emabhasini ahamba amabanga amade. Lokhu kungayenye yokubenzela inzuzo ekungeniseni imali ngoba kungamnandi kakhulu ebhasini. Uyahamba, uzibukela yonke into .

Umsebenzi kahulumeni ukugcina imgwaqo inakekeliwe.

Kungaba nomthelela omkhulu ngoba sonke ngoba sisuke sigibela amabhasi. Ingoba amabhasi iwona abiza kangcono amanani awo aphansi okunamatekisi noma izimoto. Kungaba nomthelela omkhulu, omubi kabi kabi.

Ukuthi uma ugibele u-Uber noma u-Bolt-i usendele umuntu osondelene naye imephu yokuthi uhamba kuphi. Uyena ozobona lapho enihamba khona noma esebona ukuthi hhayi isiya lapha obungayi khona.

Umbono wami kwentengo ka-petrol, kuyasilimaza kakhulu singamakhasimende. Ngoba abantu abaningi bagibela zonke insuku abavuka beye emsebenzini. Abafundi abavuka baye eyikoleni bagibela kakhulu. Inkinga kunyuka intengo ka-petrol imaholo ethu singaba sebenzi awanyuki.

Ngingamnxenxa umngani wami ukuba ayogibela itekisi. Ngimtshele ukuthi akukho smanga esithini kodwa kumele wazi ukuthi izwi lakho kubalulekile ukuba ukhulume. Uma esembona u-driver esehamba ngasivinini. Kuyomele amtshele ukuthi, siyacela mshayeli wehlise isivinini asijahile.

Ngangigibele nomunye usisi ingxoxo esaba nayo, sasisuka eThekwini silibangise eGoli. Wangixoxela ukuthi, bese ngazi ukuthi uyakwazi ukufundisa online ubuhleli ekhaya kodwa ube ufundisa izingane zaphesheya. Hawu ngamtshela ukuthi, hhayi bo bengingakwazi lokho. Wabe eseyangichazela ukuthi kumele ngenze isitifiketi okuthiwa i-TELF sitifikeiti. Leso esizongivumela ukuba ngikwazi ukufundisa izingane zihlala phesheya kwezilandle. Wathi ngithenge nezinsiza kusebenza, ngithenge namashadi ngiwanamathisele endlini yami. Uma sengenza indlela yokuzidayisa ukuze ngikwazi ukusebenza phesheya.